Ke ka moya o fatshe ke fihla mona kantorong ya lona ya ditikete tsa dibese. Mme ke tlisitse tletlebo ena e latelang. Nkgono waka o tlile a tlo reka ticket, mme ditjeho tseo a patetseng tekete ka tsona di phahame haholo. Sena se ya makatsa hobane re tseba ditekete di fapa-fapana ho ya ka dilemo. Mme batho ba baholo e leng maqheku. Ditjeho tsa bona tsa dibese, re tseba di le nyenyane ho feta tsa batjha. Hobane ke maqheku, mme ha ba sebetse. Ke ka hoo ho tlileng qetong ya hore, ba rekisetswe ditekete tsa bese ka ditjeho tse fatshe. Empa ke makala jwale ha ke bona hore wa ka nkgono, a rekiseditswe tekete ka ditjeho tse phahameng haholo. Ke ne ke ka thabela ha office ena e ka lokiswa sena hang-hang. Ke kopa ka hlompho le boikokobetso.

Re leboha bang ba mosebetsi ka hore batlela transport, ya ho tloha mosebetsing. Empa ha re fihli mosebetsing ka nako. Lebaka e le hore, monga tekesi ha a re late moo a tla tlameha hore lata teng. Ba bang ba rona wa ba siya. Mme le nako eo a tsamayang ka yona, ha se nako e loketseng hore ka fihla mosebetsing ka yona. Ka hoo, re ne re kopa jwalo ka basebetsi hore, monga kgwebo a fetole monga transport o eo a re sebedisetsang yona. Hobane transport ena e re e sebedisang, e tla ka mathata. Mme e re sitisa ho tla mosebetsing ka nako. Le ho re lata ha e re late ka nako. Ka hoo, ke kopo e re nang le yona jwalo ka basebetsi. Hore re tle re kgone ho boloka mesebetsi ya rona. Re fihle ka nako mesebetsing. Re kopa transport e fetolwe ho nkuwe motho e mong.

Sephethephethe sa direnkeng se a tshosa. Mme senyarosa dibete. Ha wa bolokeha hohang ka hare ho direnkeng tsa rona. Hobane ha se batho bana fela ba lekang bophelo, ba ka hara direnke tsa rona. Ho na le dinokwane tse ngata ngata, batho ba utswang batho, batho ba utswang dibeke tsa batho, batho ba utswang thepa tsa batho. Mme sena se etsa hore ho seke wa bolokeha ho hang ka hare ho direnke tsa rona. Ntle le tsena tsa ho rekiswa direnkeng ha dijo, le tsena tse hlokahalang. Direnkeng tsa rona batjha ba bangata ba ya dula. Mme ba bapala dipapadi tsena tsa bona tse kotsi. Ba gamble-la ba bapala dikarete, ba bapala ma-dice. Mme tsena kaofela di dula di qetella ka tsela e sa nepahalang, ho lwanuwa ho bolayana.

Ha ke ya toropong, ke thabela ho tsamaya ka nako ya hoseng. Ee, ke a dumela hore ho phathahane. Empa ke yona nako e bolokehileng, jwalo ka ha ke le motho ya senang sepalangwang sa hae. Ke tlameha ho sebedisa tekesi. Ka hoo, ke tla tlameha ho ya ho se ho tjhabile, ho le kganya. Ke etse dintho tsa ka tsohle ke bolokehile. Ke kgutle ka nako, ho boloka bophelo ba ka le hore ke tle ke tshireletsehe.

Dinako tsa ditekete tsa ho ya Kapa di fapane. Mme bese ya pele ka letsatsi la boraro, e tlo tsamaya ka hora ya bone mesong ho fihlela ka hora ya borobedi hoseng. Mme ho bobebe hore wena motho ya rekang tekete ena ya bese, ha hora e le hora ya boraro. O bo so itokiseditse ho ya tseleng ya setopo. Moo bese e tla tla e onka teng. Hobane bese ya ho fumana o le siko moo o tla tlameha ho nkuwa teng. E ya tsamaya, e kekebe ya ho emela. Mme ha o tshaba ho tsamaya hoseng ho tjena. Le ya mantsiboya bese e teng e tsamayang ka hora ya leshome.

Hohle ka hare ho ditoropo moo ho pakuwang dikoloi teng, hona le mela e mesweu. Mme koloi e tla tlameha ho kena ka hara mela ena e mesweu e mmedi. E kene hantle dipakeng. E se hlahise bo kamorao ba teng tseleng. Mme monga koloi o tla tlameha ho bona hore, koloi ya hae ha e paka. E se ke ya sitisa mahlakore ka bobedi ana a mang a ho park-a dikoloi.